U fanele ku khandziya na ku xika eswitichini leswi tivekaka.

Minkarhi yin'wanyana a yi tshembekanga, naswona yi nga ha endla muchayeri a ya lahleka. Leswi nga ta n'wi endla leswaku a lahlekeriwa na hi mafurha ya movha.

Va lahlekeriwa hi mali yo tala, hikuva tithekisi ti tala ku tlakusa mali loko petrol yi tlakukile.

I ku chuchisa miehleketo.

Hi ku hi ku va u longa switirhisiwa swo tisirhelela.

Va vuyeriwa hi mali hikuva vanhu vo tala va tala ku ya lomba a mimovha.

I ku va vanhu va hatla va fikelela swilo, ekusuhi hi ku hatlisa. Naswona i lokixi ra Johannesburg, Cape Town na le Durban.

N'winyi wa ndhawu yo dyela eka yona u kota ku vuyeriwa hi timali, kasi vafambi, wa kota ku va va kuma swakudya hi ku hatlisa. N'winyi wa rivala ra swihahampfhuka u kota ku vuyeriwa hi makhasimende na swa timali.

Ina, i ndhawu ya kahle leyi nga na swilo swa kahle swo hambanahambana u kota na ku endla swilo u tiphina eka yona.

Swi kota ku lawula swilo swa le kusuhi na le kule.

Hi ku faka swiletelo emagondzweni.

Ndzi titwa kahle hikuva laha ku nga ta va ku yiwa kona ku ta hatla ku fikiwa.

Hi ku landzela swiletelo na ti-board ta le magondzweni.

Va hlwela ku fika laha va yaka kona.

I riendzo ya kuya Joni.

E-e ti hlwela ku fika.

Ku va va kuma vutivi na ntokoto.

Vanhu leti ti tirhaka hi makhastama, ti fanele ku endla swilo hi ku hatlisa.

Avuxeni muthori. Ndzi hlwele ku fika entirhweni namuntlha, hikuva bazi yi hlwele ku fika hi nkarhi.

Hi ku lahlekeriwa hi makhastama na mali.

I ku hatla xi fikisa vanhu eka tindhawu leti, va lavaka ku ya eka tona hi ku hatlisa.

Ku va a nga yi caceli ekusuhi ngopfu, eka yona.

Ku pfuneta vachayeri leswaku va chayela kahle emagondzweni.

A ti tshembekanga hi ku hetiseka hikuva tibazi a ti fiki hi nkarhi.

Ndzi nga chika.

Ina, swa hatlisa u fika hi nkarhi lava laha u lavaka kuya kona.

Vanhu va tala ku chayisiwa eswiporweni.

Hikuva u famba na munhu loyi a tivaka ndhawu kumbe u famba na switirhisiwa swa ku sivela, swa ku tisirhelela.

Va ta kota ku ku ya fika etindhawini leti va lavaka ku ya eka tona hi xihatla va ta hatla va tsutsumerisiwa eka .

I ku landzelela swiletelo swa kona.

Ina, hikuva ndzi ta kota ku famba kahle ndzi ntshunxekile.

Vanhu va tala ku khoma mali emaheleni ya n'hweti naswona, van'wanyana va kota ku tsutsumela ekaya, va ya wisisa miehleketo, loko lembe ri hela.

Hi ku va muchayeri wun'wanyana a nga landzeleli swiletelo swa le mapatwini naswona a nga chayeli kahle.

Ina, swi ti komba swi tsakisa naswona xa hatlisa. Xi nga ndzi fikisa laha ndzi lavaka ku ya kona, hi nkarhi nyana.

Gautrain, yi na xipidi ngopfu naswona yi layicha vanhu ntsena. Kasi xitimela xi layicha vanhu na tinhundzu.

A hi ya kahle, hikuva va ta lahlekeriwa hi vakhandziyi.

Van'wana va vona va vabya.

Leswaku swi kahle ku landzela swiletelo kumbe milawu ya le maendzweni.

Pasi ra wena kumbe passport. U ta kota ku pfumeleriwa ku nghena eka matiko man'wanyana na ku tiyisisa vuhlayiseki, bya va bya vatshami.

Historical trade, na pilgrimation.

Ku tirhisiwa swihahampfhuka.

Ndzi nga angula leswaku a ku na xiphiqo. Hikuva i munhunkulu, u ta hatla a karhala.

Vanhu lava va kombaka vaendzi ndhawu naswona, va endla vaendzi va titwa va va amukelekile endhawini yeleyo.

Ina, hikuva mimovha yi ku teka yi ya ku veka egedeni. U ta kota ku va u hlayiseka.

Hi ku va ikhomoni yi ta kota ku kula.

Va swi khome tinhundzu to tala naswona, a swi nga ta kota ku tsutsuma.

A ndzi ta tsala thikithi. Hikuva, a nga ha hlangana na mhangu, emahlweni.

A va nga ha kumi vanhu va ku va khandziyisa.

Leswaku switimela a swi nga ha kumi endlela ya ku famba ha yona loko vona va onha.

Hi ku kala rivilo ra le henhla.

A va nga fambi ngopfu mpfhuka wo leha.

Hi masiku ya busy, ku va ku hlanganahlanganile ku ri na mpfilumpfilu. Hikuva kusuka ku nga ri na mathekisi lama ma nga ringanela. A ndzi titwi kahle hi mhaka swona. Vamathekisi va fanele ku tekela enhlokweni matitwelo ya vanhu, va kota ku tatisa mathekisi.

Nkarhi lowu nxavo wa petirolo wu nga tlakuka, a yi durha a yi tale ngopfu naswona, mali ya kona a ku ri twenty-five rhandi.

A ndzi nga xaniseki ku kuma tindhawu hikuva ndzi ta tirhisa GPS.

A ndzi ta ya eDurban hikuva yi na tindhawu ta kahle ta ntokoto, na matimu.

Hi ku landzelela swiletelo na milawu swa le swiporweni.

Leswaku makhasimende ma tshama ma lulamile hi yoho mhaka u fanele ku ma khoma kahle.

Hi ku va switimela swi kota ku famba kahle.

U fanele a swi a swi dyondzerile naswona, a va na layisense ya kona.

Yi yi pfuna hi ku vuyeriwa hi swa timali, leti nga ta kota ku lulamisa swilo swa le magondzweni na swilaveko swa le magondzweni.

A ndzi ta byela muchayeri leswaku a ndzi khomekangi kahle hikuva a ndzi tshamanga hi ku ntshunxeka.

Mbuyelo wa kona i ku xitimela xa hatlisa ngopfu naswona thikithi ra kona ri chipe ngopfu.

A yi ndzi khomi kahle hikuva tin'wana ta kona ta durha.

Va tirekisa hi hi miholo naswona hi minkarhi leyi va tirhisaka xiswona.

Ina hikuva a ndzi ta kuma mpfumelelo wo khandziya bazi.

Mfumo wa le mapatwini wu fanekele wu tshama wu langutisana na swona.

Ina, hikuva vanhu va ta kota ku fika hi ntalo.

A ndzi ta ya vulavurisa muchayeri wun'we wa wa bazi ndzi kota ku mu vutisa hi leswi ni lavaka ku pfuneka hi swona.

Ndzi fanele ku langutisa minxavo ya kona leswaku yile hansi kumbe ehenhla ke.

Ndzi fanekele ku languta leswaku exitichini xelexo ti kona timovha tin'wanyana ke, leti ti nga le ku chaleni ka petirolo.

Ku va ndzi ambale swiambalo leswi ndzi nga ta titwa ndzi tshunxekile naswona ndzi va ndzi ri na swakudya swakudya eriendzweni ra mina.

Hikuva maphorisa ya le mapatwini ma khomana ma tsalana na mathikithi.

Bazi ra xiyimo xa le henhla hikuva eka rona u kota na ku ya eka xihambukelo naswona u ta kota ku tshama kahle u tshunxekile u kondza u ze u ya fika laha u yaka kona.

Yi fanekele ku thola vanhu vo tala va ku tirha eka ti-toll gate leswaku va kota ku va va hakerisa vanhu hi xihatla.

A ndzi ta ringeta ku tikhoma kahle hi ku twisisa leswaku vanhu a va fani.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva swi ndzi khomelerile leswaku ndzi nga fiki hi nkarhi entirhweni.

Mi fanekele ku tekela vanhu vakulukumba enhlokweni loko va khandziya endzeni ka mathekisi ya n'wina mi fanekele ku va endla leswaku va titwa va amukelekile emathekisini ya n'wina hi mukhuva lowuwa hikuva hi vona lava va endlaka leswaku mi ngheneriwa hi mali.

Va fanele ku tirhisana hi ku landzelela swiletelo swa le magondzweni.

Hikuva va tshama kahle va tshunxekile naswona ma va ma ri na swihambukelo endzeni ka wona a va swi nge lavi leswaku va chika va chika loko va fanekele va ya eswihambukelweni.

A ndzi ta swi khoma kahle hikuva hi vona makhasimende.

A swi hlayisekanga swi na nghozi swinene hikuva u nga ha chayisa hi mimovha.

Emugangeni wa hina hi na swilo leswi landzelaka, hi na mati, hi na vurimi na ndhavuko wa hina ha ha wu landzelela na milawu ya kona naswona hi na vuntumbuluko lebyi sasekeke swinene.

He munghana, swi laveka u kota ku famba hi xihahampfhuka hikuva leswiwa swi ta endla leswaku swi ku hlengelela nkarhi naswona a wu nga fiki u karhele swi lava u ri na phasipoto ya wena na pasi hikuva hi swona swi nga ta laveka loko se u fika e-airport.

A ndzi yi voni yi ri mhaka ya kahle, hikuva yi tlhelerisa mfumo endzhaku naswona makhamba lama ma fanekele ku khomiwa ma yisiwa ejele.

Ndzi fanele ku tirha ntirho wa mina hi ku hetiseka hi ku va khoma.

U fanekele ku ya vulavula na ku lomba eka n'wini wa yona va twanana hi malombelo hi malombelano ya kona.

Hi ku va pfuna laha ku fambeni.

Hi ku va maphorisa ma tirhisana na ma-security ya le madorobeni ku tiyisisa vuhlayiseki bya vanhu.

Manana, ndzi le ndzeni ka mimovha wa ku basa naswona wu tsariwe number plate ya one two three SA muchayeri wa kona u mbale xikipa xa wasi ndzi ta fika ku nga ri khale.

Hikuva hambi mabindzu ma nga la ku tirhisa mimovha ma ta swi kota ku tirhisa swikepe swo famba ematini.

Bolt i mimovha lowu u wu tirhisaka loko u lava ku ya kwihi na kwihi ku tirhisa selulafoni ya wena naswona wa wu hakelela u tirhisa mali kumbe u tirhisa khadi ra wena ra le bangi.

A swi nga hi khomi kahle hikuva hi ntalo hi va hi tirhisa wona naswona swi ta endla leswaku hi nga ha ma tirhisi hi xitalo.

Avuxeni, tanihi hi hi mavulavuleri wa xibedhlele a ndzi kombela leswaku mi kota ku hi nyikela e tiwilichere hikuva vadyuhari loko va tile laha exibedele a va koti ku va fambafamba kahle hi mhaka ya ku a va na tiwilichere to a ku na tiwilichere to yenela se hi kombela leswaku mi mi hi nyikela kumbe ku hi xavela tona va ta kota ku kuma ku pfuneka inkomu.

I swilo swa kahle hikuva swi endla leswaku vanakuloni va va va tshunxekile loko va ri karhi va tsemakanya emapatwini.

Va tikontiraka va lava ku sala va ha dya mali.

Hikuva xi hatla xi n'wi vuyisela ekaya hi ku hatlisa swinene.

Hikuva a swi na rivilo ngopfu ku fana na ti-train.

Ndzi nga tirhisa ngopfu ya Intercape hikuva u kota ku tshunxeka loko u ya ka riendzo ro leha swinene naswona yi ndzi tsakisa hileswaku ti-seat ta kona ti kahle yi na na xihambukelo endzeni.

Hi le Sudan, Nigeria na la South Africa swo hambana hikuva a rickshaws yi ku yisa eka mpfhuka wo wo wo wo wo koma swinene kasi Bolt yi nga ha ku yisa eka mpfhuka wo leha swinene.

A mali ya kona ya ku hakela yi le hansi swinene naswona ku nga endliwa leswaku ku humesiwa tibazi timbirhi hi nkarhi wun'we.

A ndzi titwi kahle matiraka ma fanekele ku endleriwa patu ra wona ku kota ku famba kona.

Hikuva yi tsutsuma hi rivilo ra le henhla swinene.

Hikuva vatirhi va le timayini va tirhisa switimela ku ya emintirhweni na ku tlhelela ndzhaku emakaya a swi endla leswaku vatirhi swi va olovela naswona vanhu lava va chayelaka switimela na vona a va kota ku kuma vakhandziyi.

Ina hikuva na muholo wa kona wu va kahle.

Intercape City to City na Myboet.

I bazi leyi nga na swilo swa le ka xiyimo xa le henhla swinene leyi kotaka na ku khandziyisa vakhandziyi va sixty yi kota na ku va u kota na ku va u chajisa foni u vukela na mavonelakule u endla swilo swo tala endzeni ka yona naswona ku na na swilo swa ku kufumeta loko u twa xirhami kumbe swilo swa ku endla leswaku u pepa loko u ri karhi u twa ku hisa.

Hikuva va famba hi mavilo ya khale emagondzweni.

I ya City to City u kota ku va u tshama kahle u tshunxekile u u tlhela u tiketla.

Ndzi nga tsutsumela ePolice station ya laha ni nga ta va kona yi nga le kusuhi na mina.

Xihahampfhukaphatsa xi na rivilo ngopfu ku tlula xihahampfhuka.

Ina hikuva xitimela a xi yimi kwihi na kwihi.

Ina hikuva ti suka ti va ti famba hi rivilo leri faneleke emagondzweni.

Hi loyi a va ka a yo ndzi chayisa hikuva mina a ndzi nga ri ku fambeni a ndzi lo ti pakela movha.

Hi ku phuza ti-energy drink.

Swi endla leswaku u nga hakeli mali yo tala.

Vachayeri va mathekisi va tala ku ku va ku khandziyisa vanhu vo tala swinene ku tlula a mpimo naswona leswiwa swi ta endla leswaku ku hlanganiwa na tinghozi emagondzweni a hi kombela mi hi pfuna hi mhaka ya swona leswaku swi nga ha endleki.

Loko mimovha wu ri na nkingha va ta kota ku hatla va swi vona va kota ku lulamisa.

Loko va tsimbe mabandi endzeni ka xihahampfhuka a va nga humeleli hi swilo swo biha va ta hlayiseka.

Hi ku va ku va na maphorisa ya le swiporweni hi ntalo.

Swithuthuthu.

Va lava mali yo tala.

Swiambalo na nhundzu ya le ndlwini.

I nghozi ya timovha bazi na movha leyi tsanana yi kumeke yi hlangana na nghozi.

Leswaku movha ya ntirho a yi fanelanga ku tirhisiwa eka swilo swa ku nga hlanganisiwi na ntirho.

Ndzi nga teka xikombelo xa mufambisi wa mina leswaku ndzi tirha.

Ndzi kombela mi ndzi rivalela swinene ndzi chayela mimovha lowuwa ndzi nga ri na layisense hikuva kokwana wa mina u khomekile swinene u twa e kuvava ndzi lava ku n'wi tsutsumisela exibedhlele.

A ndzi kombela ku pfuniwa hi mimovha lowu nga ta ndzi rhwalela nhundzu ya mina kusuka laha eJoni ku ya fika Limpopo inkomu.

Ku va u fambela endhawini kumbe esayitini laha ku fambelaka vanhu ntsena.

Ina hikuva na petiroli ya durha.